Uma ngizothatha uhambo olude ngebhasi, ngingapakisha ukudla engaziyo ukuthi akuboli kalula. Ukudla okufana nesinkwa esigcotshiwe, ngipakishe ama-chips, ngipakishe ama-fruits, ngipakishe namakhekhe. Uma sengipakisha into yokuphuza lapho-ke ngiyazi ukuthi ukudla kwami kungahlala isikhathi eside ngaphandle kokuthi kubole.

Uma ngingalimalelwa imoto ngibe ngiphuthuma lokho kungangikhubaza kakhulu emoyeni wami ngoba lokho kusho ukuthi angisezukukwazi ukufika ngesikhathi okumele ngifike ngaso emhlanganweni engibheke kuwo. Into engingayenza ngingabiza umakhenikha ngibone ukuthi ngabe ng'yamthola yini ngokushesha. Uma ngabe angimtholi, ngingathola umuntu ozongigadela imoto engimethembayo uma sengithatha imoto yomphakathi. Ukufika lapha engiya khona.

Uma ngibheke emsebenzini ngifika itekisi isigcwele ngizoma ngilindele itekisi elandelayo. Lokhu ngizobe ngikwenziswa ukuthi ngicabangela impilo yami nempilo yabagibeli. Ngizozama ukuthi ngifonele emsebenzini ngibazise ukuthi ngizothi ukubambeka kancane ngenxa yokuthi ngishiywe itekisi ebise igcwele ngagibela elandelayo.

Uma ngizazi ukuthi ngizoya edolobheni ngosuku olulandelayo, ngingalala ngihlelile izinto zami zonke zilungile. Lokhu ngikwenzela ukuqinisekisa ukuthi ngigibela ibhasi lokuqala ukuze ngizokwazi ukuthi ngenze zonke izinto zami engifuna ukuyozenza edolobheni.

Ngingathi izinhlangano zamatekisi zidlala indima enkulu ekuphatheni imizila kanye nabashayeli. Lokhu ngikushiso ukuthi abalenzi iphutha lokuthi izingxabano ezenzeka phakathi kosomatekisi zibandakanye abagibeli. Bayaqinisekisa ukuthi abagibeli bahlezi bephephile sikhathi zonke.

Ngingathi imigodi emgwaqeni idalwa isimo sezulu esibi kakhulu, lapha khona imvula isuke ina ngamandla igugule umhlabathi. Lokho kudala ukuthi kube nemigodi eminingi kakhulu emgwaqweni. Izimoto zingakwazi ukuhamba.

Indlela elungile nefanelekile yokubamba isiteleka samatekisi ukuthi ukhethe ikomidi elizomela izimfuno zabashayeli bamatekisi. Futhi liqondise isiteleka . Lichakaze ukuthi yini isizathu sesiteleka kanye nemiphumela efiselekayo.

Kubalulekile ngoba kungenzeka ukuthi ukugibele abantu abadala kanye nezingane ezincane. Bazodinga ukuthatha ikhefu ukuze bezokwazi ukuthi bazikhulule noma bethenge izinto eziyiziphuzo uma sezibaphelele.

Ngicela ukubuza, kungani izitimela zenu zingagcini isikhathi? Sesime isikhathi esingangehora lana lutho ukufika izitimela. Abanye bethu bajahe emsebenzini. Sivuka ekuseni kakhulu, siphuthuma isitimela ukuze sizofika ngesikhathi emsebenzini. Kodwa njengamanje sesisime isikhathi esingangehora asifiki isitimela, nani anisazisi ukuthi yini okumele siyenze. Uma umuntu efike engafikanga ngesikhathi la, isitimela asimlindi siyamshiya. Kungani nina ningakwazi ukusebenzisana nabagibeli benu?

Angicabangi ukuthi ngingakuthokozela ukuhamba uhambo olude olunjengokuya kwelinye ilizwe ngebhasi, ngoba lokho kusho ukuthi ngizohamba izinsuku eziningi ngingakutholi ukulala okufanelekile. Lokho kuzoba inkinga kwezempilo yami ngoba kumele ngikutholile ukulala okuhle njalo nsuku zonke.

Ngicabanga ukuthi amanani okunyuka okugibela akhuphuke kakhulu es'khathini samanje uma uqhathanisa nezikhathi zakudala. Lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuya edolobheni uma uwumuntu ongasebenzi ngoba kusho ukuthi uzochitha imali eningi ukugibela. Kungakuhle uma singanikezwa izitolo ongakwazi ukuthenga yonke into oyidingayo ngasemakhaya. Ungalokhu udinga ukuthi uhambe uye edolobheni uyothenga.

Yebo, uma uwumuntu osebenzayo kuyayiphazamisa kakhulu impilo yakho yomsebenzi uma ngabe isiteleka siqala. Lokhu kwenzeka phakathi nenyanga. Uma usulithengile ithikithi, kusho ukuthi leyo mali obuthenge ngayo ithikithi lokukhwela ibhasi isilahlekile. Umuntu engimaziyo owake wahlangabezana nale nkinga, walahlekelwa imali yakhe enkulu kakhulu. Kwamele ukuthi aqale manje akhiphe enye imali esegibela amatekisi ukuya emsebenzini.